Isijingi siwukudla okulinganisela phakathi kwendabuko nesimanje. Ukudla kusukela kudala ezindaweni zasemakhaya kodwa namuhla sekulungiswa ngezindlela zesimanje. Njengokufakwa kwamantongomane nobisi lwesoya, kugcinwa ukunambitheka kwangempela nokudla okunomsoco.

Ukuyeka imicimbi yokuthomba kungaba nezinzuzo ezifana nokuvikelwa kwamantombazane ekuhlukunyezweni, noma ekucindezelweni kodwa kungalahlekisa umphakathi indlela yendabuko yokufundisa nokuqondisisa. Lokhu kungathinta indlela yokukhula yendabuko, yokufundisa nokufundisa, nokuqondisa. Lokhu kungathinta indlela yokukhula kwentombazane. Kudingeke izindlela ezintsha zokubafundisa ukuba babe abantu besifazane ngendlela ehloniphekile nenobuhlakani.

Emhlabeni jikelele, imikhuba yendabuko efundisa amantombazane ihlanganisa ukufunda amakhono afana nokupheka, ukuhlanzeka, ukuziphatha, nokunakekela umndeni. Izindlela zihluka ngamasiko, ezinye zigxile ekuziphatheni nasezimpilweni zomphakathi, kanti ezinye zinesici sakamoya noma sokuhlanzeka.

Amasiko okulungiselela ukudla awagcini nje ngokudla, ngokondla umzimba kodwa agxilisa umuzwa wobunye ubuwena bamasiko, nokuxhumana phakathi kwezizukulwane, ukupheka ngendlela yendabuko kusiza ekugcineni ulimi, izinganekwane nezinqubo ezahlukene, kuqinisa usiko, nokwenza abantu bezizwe babeyingxenye yomphakathi wabo.

Ngomdanso wami, ngingafisa ukudlulisa umyalezo wokuhlonipha namandla, ukuzigqaja, nobunye bomphakathi wamaZulu. Ngizowuhlanganisa izinyakazayo eziqinile ezinomsindo ezifana nokushaya izithende, ukukhombisa isibindi nobuqhawe. Kuhlangane nesimanje ukuze kubonakale ukuthi amasiko ayaphila futhi angaguquka ngaphandle kokulahleka.

Umalume wami ungumholi ohlonishwayo, ngoba onobubele, uyalelisisa futhi uyakwazi ukuhola ngenhlonipho. Uba yingxenye enkulu ekufundiseni abafana izimiso zokuba amadoda, ukuzithoba, ukubekezela nokuba nomthwalo wemfanelo. Uhlonipha amasiko futhi uyakwazi ukuwahumusha ngendlela yesimanje, okwenza athandwe izizukulwane zonke.

KwaZulu abaholi bokuthomba noma bokusoka bafundisa izinsizwa, ukuhlonipha, ukuziphatha kahle, kanye nokuba ngabantu abadala abanesibopho. Emazweni afana no-Kenya, abaholi bafundisa isibindi, nokuzivikela, nokubamba iqhaza emphakathini. Zombili lezizwe zinika ulwazi lwamasiko, imithetho yokuziphatha kanye namakhono okuphila.

Amakhono angawafunda enginesiqiniseko sokuthi angawajabulela ukuthi afunde ukuziphatha, nanokunakekela umndeni nanokunye-ke okwenziwa abantu besifazane okumayelana nokupheka, uhambe uyogana, ukunakekela iy'ngane, nanokufunda ukwazi ukuba uy'phatha kanjani uma usuganile uma usuganile kumndeni oganele kuwo.